Bolwetse ba HIV bo ka tshwara lesea, ga ke bone go ka nna le bothata ka gonne mo nakong ya segompieno go na le melemo e nosiwang bana ga ba na le bolwetse jo. Yaanong ke nagana ga se bothata bo bokae bokalo ka go ngwana a ka gola a ntse a na le bone mme a ntse a tshameka le bana ba bangwe sentle le botshelo ba gage bo ntse bo ntse sentle bo tshwana le bo ga mang le mang.

Thekenoloji e dira gore matshelo a rona a be bonolo thata ka gonne mo nakong ya gompieno re na le dilo tsa go tshwana le bo di-computer-ra, megala ya letheka tse e leng gore ha gongwe o tsoga phakela o sa ikutlwe sentle o ka tsaya mogala wa letheka kgotsa founu ya gago o a batlisisa gore o tshwerwe ke eng le ebile o ka tlhoka. Ebile go na le selo se se bidiwang online shopping se e leng gore o kgona go reka ntse o le ko gae e be ba go tlisetsa selo se o se batlang ko lapeng.

Ee, ebile setse go tlwaelegile gore molwetse o tshwanetse gore a goroge phakela ko bookelong a kgone go kry-a thuso. Ke nagana gore badiredi ba rona ba ko bookelong ga ba batle go bereka motho a teng ga nako ya gago ya go a gae setse gorogile se se a batla go ipona le ko gae ga a tlhola a batla go tshwara molwetsi kgotsa go tshwara sepe se a batla go ipona a setse a tsamaile a ile gae.

Go tlala thata mo maokelong go ama batho ba ba nang le makoa thata ka gonne ba tsaya nako go thusiwa, ga ba thusiwa tlabe e setse ba tshwere ke tlala ebile ba lapile, ba bangwe tshwanetse ebile ba bo ba tsamaye ka dinao go boela ko malapeng.

Ke akanya gore go ka nna botoka thata ga puso e ka bula maokelo a mantsi e be ba thapa le madirelo, badiredi ba ba maokelo a ba bantsi go fokotsa tlhakatlhakano e nnang teng mo maokelong, batho ba bantsi ba ba dulang letsatsi lotlhe ko dipetlele.

Ke akanya gore tshwanetse bana ko dikolong le baagi mo motseng ba rutiwe ka bogole, ba itse ka.

TB e tlholwa ke gore hema moya o o nang le bacteria ebile gape e tlholwa ke go nna gaufi le motho o o nang le TB. O ka dira eng ga o iphitlhela o na le TB? O ka tsenela kalafi ka bonako ebile o ka latela ditaelo tsa ngaka. Ee, TB e a alafega mme e alafega fela fa o latela ditaelo tsa ngaka sentle.

Puso e re thusa thata ka go re fa melemo ko maokelong mahala ka gonne batho ba ba amogelang madi a mannye or ba ba sa bereketseng ga ba kgone go reka melemo ka gonne melemo e a tura. Yaanong puso ya rona e re thusa thata ka gonne e re fa melemo mahala a ko maokelong ha motho o sokolang kgotsa motho o amogela madi a mannyane a sa ikutlwe sentle a ka tsamaya a ya ko bookelong ba mo fa melemo mahala.

Akanya gore ditlhare tsa setso ga se tsone tse di dirang gore batho ba ime, ga motho a ima ya be a ima ka gonne a be a sa itshireletsa gore a sa ima ebile ha ke tshepe le gore a motho ha ima wa ba a imisitswe ke ditlhare tsa setso, ka gore gona le batho ba bangwe ba ba leng gore ba leka go ima mme ga ba kgone go ima, ba dinwa tsone ditlhare tseo tsa setso mme ga di dire sepe.

Ke tsaya gore banna ke batho ba ba sa tseyeng malwetse tsia. Motho wa teng a ka dula a bobola a bobola kgotsa a na le mathata mme a sa batle thuso, a dutse hela. Banna ba le bantsi ha ba tseye malwetse tsia.

Nnyaa, ga ke dumalane le bone. Ke tsaya gore ga motho a tlhapile ka ditlhare tseo tsa setso ga a fodile wa ba a fodisitswe ke tumelo ya gagwe. Ke na le tshepo ya gore ga motho a na le tumelo mo goreng o tla fola kgotsa dilo tsa gagwe di tla siama, di tla siama gonne o na le tumelo.

Yaaka ne ke ile tleliniking e be ba mpolelela gore ke boe morago ga dibeke di le mmalwa ke tle go tsaya melemo. Ke ne ka ya mabenkeleng ke ya go reka melemo e ne ke e tlhoka ka gonne ne ke e tlhoka ka nako eo.

Ke akanya gore batho ga ba itsisiwe sentle ka taba ya dithibelapelegi ebile le bana ko dikolong ba tshwanetse go rutiwa ka dithibelapelegi gore ba sa ikry-a ba imile ba sa batle kgotsa e seng ka maikaelelo.

Ditlamorago tsa go tlala thata mo maokelong ke gore batho ba ikry-a ba sa thusega ebile seo se ka thibelwa ka go aga dipetlele le ditleliniki tse dintsi mo motseng.

Go ja dijo tse di nang le dikotla go ka thibela malwetse a mantsi thata jaaka malwetse a dipelo, sukiri le kgatelelo ya madi, ka gonne batho ba ba tshwarwang ke kgatelelo ya madi gantsi ke batho ba ba jang dijo tse di senang dikotla.

Nnyaa, ga ke dumele gore go na le malwetsi a a batlang ditlhare tsa setso fela. Jaaka ke buile, go ya ka tumelo ya motho, ga motho a jwa setlhare kapo melemo ya setso a be a tshepa gore e tla mo thusa, e tla mo thusa ka nnete ka gonne ke tshepo ya gage e tla be e mo fodisitse.

Ga ke dumele gore go na le ditlhare tse di ka thibelang mewa e e maswe. Ke selo se le sengwe fela se se ka thibelang mewa e e maswe ke thapelo ebile ga ke di itse le tsone ditlhare tsa go thibela mewa e e maswe.

Tlhokomelo ya pele ga pelegi e botlhokwa thata ka gonne dingaka di ka bona ha ngwana kgotsa motsadi wa ngwana a nna le bothata pele ga ngwana a tla, ebile ba ka leka go rarabolola bothata bo pele ga ngwana a bonwa.

Ga ke nagane gore e ka nna kakanyo e e siameng go tsenya ditlhare tsa setso mo ditleliniking ka gonne go na le batho ba bantsi ba ba sa di batleng ebile ba ba sa batleng go di nwa.

Ka dinako tse dingwe ga dingaka di sa itse gore motho o tshwerwe ke eng, ba bua se sengwe le sengwe fela gore se mo tshwere e be ba iphitlhela ba mo file melemo e e seng yone.

Tlhaloganya go fepa bana kwa sekolong e thuse thata mo go sa latlheng dijo le go di boloka ka gonne, batho ba ba nang le gone ba fa bana ba ko dikolong dijo ebile eo e thusa thata mo go bolokeng dijo.

Molelo wa naga o ka diriwa ke komelelo ya ditlhare le ditlhaga, ebile o ka nna kotsi thata ka gonne o ka fisa bo motlakase le dintlo tsa batho tse di leng gaufi le lefelo leo.

Ke nagana go dipalangwa tsa batho ba ba golafetseng ga di tshwane ka gonne ha o tsena ko mabenkeleng tse dingwe tlhwatlhwa e ko godimo thata tse dingwe tlhwatlhwa ya teng e kwa tlase. So ke nagana gore tsa tlhwatlhwa e e ko godimo go na le lebaka la gore goreng di na le tlhwatlhwa e e ko godimo.